Mabindzu hikuva ndzi munhu wo rhandza swa mabindzu nakona ndzi nga swi tsakela leswaku siku rin'wana na mina ni va n'wamabindzu.

Hi ku va selulafoni i xilo xin'wana lexi xi olovisaka vutomi wa swi kota ku vulavula na munhu loyi a nga ya yena wa eAfrika-Dzonga u nga swi kota no tlhela u vulavula na yena u kha u n'wi vona.

Ku kandziyisisa leswaku swilo hinkwaswo leswi va swi tsalaka eka phephahungu kumbe marungulo i swilo leswi swi nga swa ntiyiso nakona swi na vumbhoni swi tlhela swi tsaliwa hi ndlela ya kahle hayi hi ndlela yo sapatela.

Hikuva nkarhi na nkarhi swilo swi ya swi cinca nakona swi cinca hi ndlela leyo swi va swi ri ku antswiseni swinene ende ku antswisa hi swona swi lavekaka.

Hi leswaku tinetiweke ti va ti kha ti nga koti ku antswisa swona a va endli leswaku netiweke yi nga hluphi.

Ku kota ku tiva swivilelo leswi swichudeni swi vilelaka hi swona.

A va khomiwi hikuva va va va ri na mpfumelelo wo paluxa timhaka leti va ti paluxa.

Ina hikuva ya khetha leswaku yi lava ku hlanganisa vanhu vangani.

Ina, ndzi vona swi ri kahle hikuva hi kota no tiva leswaku ku endleka yini hi vanhu lava dumeke hi nkarhi wolowo swi pfuna leswaku vantshwa na vona va swi tiva leswaku na vanhu lava dumeke va hlangana na swiyimo swo karhi hayi ku ri swi hlangana na vona ntsena.

Ti-app ti tirhisa data hi xiyimo xin'wana xa le henhla nakona nkarhi wun'wani ti download-a swilo leswi u nga lavanga ku ku swi download-a.

E-e, hikuva u va u karhi u tirhisa datara ya wena u tlhela u ya hakela mali yo tala.

Hi xitalo swihangalasamahungu swa social media swi hangalasa mahungu mavunwa.

Ina, hikuva swiyimbeleri ko va ku ri swona swi vulaka leswaku swi lava mali muni.

Ina, hikuva van'wana a va swi koti ku hlaya ririmi ra vahla.

Ina, leswaku vanhu va ta kota ku tshika ku hleva hi ta kota ku vumbana hi va vanhu va.

Ina, hikuva hi va hi kha hi lava ku tiva leswaku ku endleka yini hi vutomi bya vanhu lava dumeke naswona swi koka matihlo loko u vona mahungu ya vanhu lava dumeke.

Ndzi sweka swakudya swa ku nandzika swakudya swa ku basa swakudya swa ku saseka tanani mi ta xava swakudya swa rihanyo lerinene.

A ndzi ta va hlamusela moya wa kahle leswaku swi nge koteki leswaku va nghenelela eka Wi-Fi ya mina hikokwalaho ka ku netiweke ya kona a hi nawu.

Ti app u na ti-app ta kona leti munhu a faneleke ku va na tona leswaku a ta kota ku kuma vutshunguri eka munhu loyi a lavaka ku tshunguriwa hi yena eka app ya yena.

Loko u tshuka u hlangane na nkingha a wu nge kumi ku pfuneka hikuva a wu swi tivi leswaku u fanekele u ya pfuniwa kwihi hikuva ebangi ya inthanete.

A yi ri ebangi naswona a yi ri kahle swinene hikuva a yi nga hluphi.

E-e, hikuva van'wana va swi kota no endla tivhidiyo va vekela eka social media a ti basisa mavito ya vona kumbe ku vula leswaku vanhu a va tshiki ku vulavula mavun'wa hi mavito ya vona.

A va vulavula hi mavabyi lawa a ya lava ku hlasela vanhu va Afrika-Dzonga mahungu lawa a wa haxiwa eka one o one.

Ndzi nga vula leswaku munhu a nga tekeleli ku a haxa mahungu a nga se kuma vumbhoni kumbe ntiyiso mahungu malamo.

A swi ta ndzi endla leswaku ndzi nga titwi kahle hikokwalaho vanhu vo tala va ta va va kha va heleriwa hi mintirho xikan'we na mina.

A ndzi ta tiyisisa leswaku ndzi vulavula hi mahungu lama ya akaka naswona ma va na ntiyiso ndzi nga vulavuli ma vo.

A va cinci netiweke leyi va nga yi nghenisa eka Wi-Fi yeleyo va vekela leyi yi nga ta ka yi nga hluphi kumbe leyi nga ta tirha kahle.

Hileswaku va pfa va vekela nyana ti-content ta laha kaya hambi vo vekela tikhodi timbirhi a vhikini.

Ti hambane hileswaku Samsung wa swi kota ku ti rhumela tinsimu kusuka eka foni yin'wana ti nghena eka foni yeleyo kasi iPhone a wu swi koti ku ti rhumela tinsimu kusuka eka foni yin'wana ti nghena eka iPhone u fanele u xava ti-data u ti download-ela tinsimu.

Ina hikuva handle ka ti-data a wu nga swi koti ku tirhisa inthanete nakona ti-data ta durha swinene.

Vutomi bya ximanguva lawa a xi vulavula hi leswi vutomi byi nga cincisa xiswona eka minkarhi ya sweswi byi nga ha faniku ni minkarhi ya khale.

Ina muhlovo wa ndhavuko muhlovo wa swa tikatara na muhlovo wa swa xilungu mina ndzi rhandza tinsimu ta muhlovo wa ndhavuko hikuva ndzi kota ku tlangela kahle ndhavuko wa mina.

Swi onha hi ndlela leyo swi ta ku humesa emiehleketweni ya dyondzo se u ta hleketa hi swinavetiso leswi swi va ku swi karhi swi navetisiwa hi nkarhi walowo kumbe ku rivala leswi va ha ku hetaku ku ku dyondzisa hikuva se i langusele ngopfu eka swinavetiso .

Hi leswaku ku hava leswaku siku rin'wana u ta pfuka u kuma leswaku foni ya wena a ya ha ri na ti-data nakona loko u nghena eka inthanete u tirhisa inthanete hi ndlela leyi u lavaka hi yona hikuva ti-data a ti nga heli.

Xi hi pfuna leswaku hi kota ku tiva leswaku ku endleka yini etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hambi ku ri matiko ye le handle ha kota ku tiva leswaku ku humelela .

Ndzi ta endla leswaku ndzi engetela nhlayo ya ti-data ehenhleni ka ti-data leti a ni ti xava.

Riqingho leri ni ri tirhisaka sweswi ndza swi kota ku nghena eka inthanete kasi riqingho leri a ndzi ri tirhisa khale a ndzi nga swi koti ku nghena ka inthanete a ku nga ri riqingho ra nghena eka .

Pilatifomo leyi va faneleke ku yi tshemba i xiyanimoya pilatifomo leyi va nga fanelangiki ku yi tshemba i social .

E-e hikuva sweswi vanhu vo tala va tirhisa inthanete ku kuma mahungu lawa a va ma kuma eka .

Hikuva swiyimo a swi ringani van'wana va hina a hi koti ku fikelela ku xava ti-data loko ti kha ti durha kambe loko to va ti kha ti xaveka hi nga fikelela.

Swi hlayisa hi ndlela ya leswaku a wu khandziyi xibazana u ya laha ku nga na munhu loyi u lavaka ku n'wu byela mahungu wena wo tlhava riqingho ra wena u ti tshamele kwala u nga kona u n'wu hlamuseta .

Tiqingho ta khale a ti nga ri na inthanete kasi tiqingho ta sweswi ti na inthanete.

Hi leswaku wa swi kota ku lavisisa tinhlamulo ta leswi u nga eku swi hlayeni loko u ri elayiburari.

Yi pfune hileswaku wa swi kota ku rhumela CV ya wena etindhawini to hambanahambana u tshamile endlwini.

Swi na switandzhaku swa leswaku mahungu ma kota ku fika hi nkarhi swi tlhela swi va na switandzhaku swo biha hileswaku mahungu ma nga fikela eka munhu loyi ma nga fanelangiki ku fikela eka yena.

Phephahungu hikuva eka phephahungu va fanisa ni swifaniso leswi swi endlaka leswaku u kota ku twisisa leswaku va vulavula hi muxaka muni kumbe loko ku ri ku va vulavula hi muvabyi muvabyi u va a ri eka xiyimo xa njhani hi ku ya hi xithombe loko u xi .

Xirhundzu xa data xi fana na airtime ku hambana hileswaku xirhundzu xa data u va na mpfumelelo wo kota ku nghena eka inthanete kumbe ku download swilo swo karhi.

Hikokwalaho vanhu vo tala va tirhisa ngopfu inthanete eka nkarhi lowu hi nga ka wona.

Nxavo wa data wu le ka xiyimo xa le henhla swinene wa durha naswona vanhu va tirhisa ngopfu inthanete va rhandza social media.

Wa swi kota ku lava ntirho u ri karhi u tirhisa data ya wena wa swi kota ku fona hi video call u vulavula na munhu u ri karhi u n'wi vona wa swi kota no download-a tinsimu to hambanahambana leti u nga ri ki na tona.

Ku apulaya mintirho yo hambanahambana no kota ku vona vutomi bya ti-celebrity to hambanahambana.

A a swi hambananga hikuva hinkwaswo u tirhisa mali ku swi xava naswona swi ku yisa eka inthanete swi nga hela nkarhi wihi na wihi kambe ti kona na tindlela leti i nga xavaka na swo ka swi nga heli.

Hi leswaku a wu nge koti ku tirhisa data ya wena a wu nge koti ku nghena eka inthanete kumbe eka social media.

E-e a ku na ku hambana lexi nga hambana i netiweke tinetiweke ti khoma ku hambana.

Ina hikokwalaho u nga xava data yo ringana ku video call kumbe ku bela riqingho kambe loko u langutisa u ta swi vona leswaku nkarhi lowu u nga vulavula hi wona erinqinghweni wu lehile ku tlula wa vhidiyo.

Hi leswaku hi swihi swilo leswi swi hetaka tidata hi ku hatlisa kumbe mafambelo ya ti-data na le ka xipidi xi.

E-e a hi swa kahle hikokwalaho swi nga endleka leswaku masiku lama u nga pimeriwa wona leswaku data ya wena yi expire u nga kumi nkarhi wo va i tlangisa foni ya wena.

Va fanekele ku hoxa airtime eriqinghweni ra wena ku na tinambara leti u faneleke ku ti tlhava leswaku u kota ku xava data loko u tlhavile tinambara teto ku ta huma ti-data ta muxakaxaka wo hambana u ta langa ta ntsengo lowu u nga na woho.

Hi leswaku u ti kumela data ya wena ematshan'wini ya leswaku u xava airtime loko u ringeta ku xava data u kuma leswaku a ku na ntsengo wa ti-data lowu ringanaka airtime ya wena.

Yeleyo u nga xavi ti-data ta swilo hinkwaswo xava ti-data ta leswi u swi rhandzaka ngopfu u nga xava data ya Facebook.

Ina u ta langa hileswaku wena u rhandza muxaka wini wa swihangalasamahungu swa social media.

Swi komba leswaku riqingho ra wena ri dya ngopfu ti-data kumbe wena u rhandza ngopfu social media a wu na nkarhi wa ku wisa.

Ina swa fana hikuva hinkwaswo swi ku nyika mpfumelelo wo nghena eka inthanete.

Ina hikokwalaho data yi va yi ri efonini ya wena.

Ina hikokwalaho nkarhi wun'wani nxavo wa ti-data wa gonya wu ya henhla swinene.

U nga nghena eka inthanete loko u lava ku endla swilo swa nkoka ntsena.

Ndzi nga hoxa efonini ya mina kutani ndzi n'wi sendela kusuka eka foni ya mina.

E-e hikuva ti-top up u ti endla loko u khomile riqingho.

SMS hikokwalaho eka SMS ku vhela ku nghena meseji wo kombisa leswaku ti-data ta wena tinghenile.

Ina hikokwalaho va hlayile swinene.

Leswaku u ta kota ku tlhela u xava yin'wana.